Kgwebo ena ya ditekesi e monate ha e monate. Ntho e bohloko ya yona ke batho ba teng ba nang le mona, ba jellana mona. Ha o na le ditekesi tse ngata, ba tla tla ba o rerela, ba o bolaya hammoho le family ya hao. Ha di le ngata jwalo ditekesi tsena ha monate ha ho monate le hore le teng tjhelete ya teng ha o e je hamonate. O ruile ke ditekesi di ngata di tletse mare tjhelete ya teng ha o e je hamonate. Batho ke ba ba dula ba o setse morao nna. Ho ya ka nna kgwebo ena ya di-taxi ena ke ya e tshaba, ha ke e lakatse. Ha ke e lakalletse motho e mong, o ka ba na le yona ho lokile, empa nna ha ke lakatse

Ntho e senyehile senyehile. Motho ke yona o sentse ma-tyre a koloi. Jwale ntho e tlamehileng hore wena monga koloi, ha wa tlameha ho phahamisa moya wa hao. Hobaneng ha o phahamisa moya wa hao o tlo qetella koloi eo ya hao e sa etsuwa niks. So ntho e loketseng hore o tlamehile o e etse, o tlamehile o dule fatshe le motho ona le buisane hore jwale ho se hole tjena ho ya pele, ke eng e tlamehileng hore e etsahale hore koloi e loke and ho tlo qalwa ka eng hore koloi ena e loke? Jwale ha o lwana, ha hona ntho e leng hore e tlo loka o tlamehile ho dulefatshe ho dule ho buisanwe. Dintho di loke.

Seo nka ratang ho se bua ho batho bao ba palamang dibese. Nka le kgothaletsa hore e se e le nako jwalo ya hore le fetohe le fetohile ho difofane. Hobane sefofane Ha ke hane se kotsi empa neneng nako e o tlabeng o e dutse ka beseng, o nkile leeto le letelele Ho na le hore o kebe o nkile sefofane se tlo tsamaisang feela. A wara feela ho ya moo o yang teng jwale ha o nka leeto ka bese le nka nako teng, o dula o bo o kgathale, o ntso o le ka beseng kampo. Jwale fetohela ho sefofane hobane sefofane se se ka pele ebile wa kgona ho se patala.

Le ho rona ka motseng ona wa rona e teng e nngwe queue marshal e etsang ona mosebetsi oo. , empaneng hona le ba bang ho bathong, a batla ho bontsha. Motho wa teng ha o dumedise, o tla o nka feela o nke o lahlele kwana. o batlang o batlang? Le puo ena ya bona ya SeZulu. Ufunane? Ufunane? wa utlwisisa? Di-Queue Marshal ha di tshwane ha di tshwane di-Queue Marshal. Di teng tse etsang jwalo, tse etsang mosebetsi o motle, le hore e o ka lakatsa hore ekare ha o ya renkeng, o dule o ntso o thola yena o dule o ntso fumana yena hobane ka ho bua hoo ha hae, ka ho tshwara batho hantle, o batla ho dula o ntso o tshwana, ho thola ena rank-eng.

Mokgotsi wa ka wa tseba ho rata dintho, ha wa hlopha ka nako. Ha se nna oo ke utlwa maheme heme a reng se sefofane ee ho tshwaruwa hantle sefofaneng mona ka re le nna kea ipatla ho ba teng sefofaneng sena ke ke ke lo iponela mo babatsa hoo. Ka se ke ka phoqeha ka seke ka phoqeha sefofaneng moo ho no nka re nka tswa ka fofa. Jwale ha o nahana hore o hodimo kwa, o tlo tswa jwang, o fofela kae, o wele ko kae wa tshaba ho tswa o sampane feela o ntso feela Re theoha neng e fihla neng aeroplane ena hore re theohe. Tshwaro e ne le ka mora ha eyo monate at all. Ha o re o kopa eng wa nkuwa o lahlela kwana, ha o re wa ema wa hweletse, wa dula fatshe.